Tanihi van'wamapurasi leswi hi faneleke hi swi endla hi fane hi endla leswaku ku nga va ni ku thyakisa eka misava ya hina swi lava hi hi swi hungata hi minkarhi hinkwayo xin'wani lexi nga ta hi pfuna swi lava hi faka e manyoro.

E swimilana swo fana ni swipinichi ni matamatisi ni tinyala naswona swifaki kambe swi tsaka ngopfu hi minkarhi liya timpfula swo fana ni matamatisi hi minkarhi liya xixika swi kume ku tikeriwa ngopfu hikuva a swi twani ni ni xirhami se hi minkarhi ya timpfula swi tsaka ngopfu hikuva swi ta kuma e e mpfula liya yi ta kota eku swi cheleta swi tsaka ngopfu.

Kona eka ndhawu ya hina leyi hi tshamaka ka yona hi tolovele ku byale swimilana swo fana ni matsavu swipinachi masaladi lexi vitaniwaka lettuce naswona swifaki na tona tinyala hikuva loko swibyaliwa ka ndhawu le swa tsaka swimilana swoleswo na na tona ti-beetroot.

E e swimilana swo fana ni pelepele na yoho na yona e ma-green e maphepha ni nga swi kota ku swi byala la ka xixika hikuva swo hambi ku nga na mati ngopfu swa swi kota ku ti hanyela kambe swimilana swa ku fana ni na wona matamatisi ni swin'wani swa tsandzeka ku hanya kwala ka xixika swona ni nga swi byala hi hi ximumu na na na wona ma maketele naswona swipinichi.

E e tihuku swa ku ti ta kota eku tshikela ngopfu ti lava e swakudya swo tala se loko e swakudya swo ka swi nga kumeki swoleswo swi ta sivela swa ku e khampani yi kuma mbuyelo wa le henhle hikuva a ti nge swi koti ku tshikela matandza ya ku tala na ti nga dyi kahle.

N'wamapurasi loko a fanele hi eku xava tona tihomu letiya i fane a langutisa ku ri xana tihomu ta yena ti wela ka rini rimbewu ra kona rini ti ta swi kota ku yandza ke hi swona swa ku sungula leswi a fane a swi cheka hikuva rimbewu a ri fanelanga ri va rin'we swi ta kota ku yandza.

Swakudya swa kona swo fana no na byanyi swi lava swi rhanga swi kambeliwa swa ku kambe e nsinya wa kona kumbe bya kona a byi na vuxungu naswona swi ta endla kahle loko e homu yo swi dya ke hi swona leswi fane swi chekiwa na wona ma ta kona swa ku wona ma kamberiwile ke ma kahle ka rihanyo ra xiharhi ke.

Madyelo ya kahle hi wona ma nga ta endla swa ku tona tihomu kumbe swifuwo swi endla masi yo tala hikuva loko madyelo ma ri le hansi a swi koti ku endla masi yo tala mara loko madyele ma ri le henhle swa kota ku endla masi yo tala hikuva na swona swi va swi tsakile e swifuwo leswiya.

Swi endla ntirho wu olova wa mapurasi hikuva n'wamapurasi u va se a swi tiva swa ku loko vanhu valava nyama ka to kumbe loko va lava e masi i ta ya kwini ka ko se hi muxaka wolowo swi endla ntirho wa mapurasi wu olova.

Leswi nga ta antswisa thekinoloji i ku va xikambelo xa kona xi nga vi xin'we ku chekiwa hi minkarhi na minkarhi.

E ku hambana ka koho i ku swa koho n'wamapurasi hi nkarhi wolowo u va a lava yini hikuva van'wani va va va lava tona ti wulu kambe van'wani va va ti lavela nyama.

Kambe loko munhu a ri n'wanamapurasi i fanerile hi ku xava swipureyi swo pireya swona swifuwo swo balekile switsotswana.

E tinguluve ti tsakisa hikuva ti dya swilo swo tala ngopfu se tona tinguluve a ni ta ku mina n'wana na un'wana wa mapurasi a ti nyiki swakudya swa rihanyo a nga yi hi swa ku ti dya swilo swin'wana ni swin'wana a fambi a cheka swa ku swakudya leswi swi njhani eka miri wa tona tinguluve swi kamberiwile swa ku tinguluve ti ta swi dya ke swakudya swo fana na na swimilana na byona vuswa ti swi rhandza ngopfu tinguluve loko mufuwi a ri na tona a nga swi nyika swakudya swa ku fana na swoleswe naxona xinkwa swi kahle ngopfu ka tinguluve ende ti endla byi kula hi ku tsutsuma.

Swona mina ni vona ku nga na xiphiqo ntsena swakudya leswi swi chekiwile swa ku swi njhani ka rihanyo ra swona swifuwo leswi hikuva u kuma swin'wani a swi kahle ka tinguluve leti se loko swi chekiwile swa ku swona swa pfumeleleka ka rihanyo ra tinguluve leswi a ku na nkingha vinyi va tona va nga swi nyika swa ku ti dye tinguluve leti hikuva na swona swakudya swa durha.

E e swifuwo swo fana na tinguluve swi na woho mpfuno wa le henhla hikuva e vafuwi vo tala va fuwa to le tinguluve swa ku va kume nyama kambe naswona futhi vafuwi vafuwa tona e tinguluve swa ku va endlela eku xavisa se swi na mpfuno se i swi vubihi bya byona i ku va e nguluve a yi yi kota eku dya xilo xin'wana na xin'wana swa ku ti lava ku saliwa endzhaku hi mukhuva wolowo.

E swifuwi swo fana na timbuti swi hambanile ni swifuwi leswin'wana hikuva e swifuwo swa ku fana na tona timbuti swa koteka swa ku ku kumeka masi nyama kambe swin'wani swa ku i ku va na tona tin'anga ta swi kota ku tirhisa tona timbuti swa ku ntirho wa koho yi kota ku ya mahlweni hikuva munhu un'wana na un'wana lwa thwasaka i fanele a va ni mbuti ya yena a nge swi koti ku thwasa a nga na yona mbuti se swi vula swa ku yona e mbuti na yona yi ka swilo swa ku tala ngopfu.

A ku hambana ka kona exikarhi ka tinyimpfu na na tona timbuti hikwala ka mukhuva lowu hikuva tona timbuti e xikhumba xa kona xo va xikhumba ntsena a xi fani ni xa nyimpfu ku va xikhumba xo xa nyimpfu xi na swilo leswa swa mawulu leswi tirhisiwaka ku endla minkumba natona timpahla na ka wona majezi kambe hambi hi leswi swiharhi leswi swa tshamisana ka ndhawu yin'we swa swi kota ku hanya swin'we ingaku i vamakwavo swi twana mara swona swi hambanile hi mukhuva wolowo.

Mina ni nga lava ku hlawula tihuku to vekela matandza hikuva letiya to vekela matandza a wu nge kumi matandza ntsena u nga swi kota ku kuma nyama nakambe kambe letiya tin'wana ta nyama a wu nge swi koti ku kuma e matandza xin'wani xa kona i ku e huku letiya to vekela matandza ti tiyile ta swi kota ku hanya nkarhi wa ku leha a ti fani na tona letiya ta nyama ta swi kota ku hanya hambi maxelo ma tika ku fana na dyambu tona ta swi kota ku hanya nkarhi wa ku leha swinene.

I huku yi hluriwa masiva hi ndlela leyi huku loko yi va yi dlayiwile n'wini wa yona i fane a virisa mati loko mati a ma virisile kutani a faka ehuku ka xichelwa lexaku xona e mati ma nge humi loko se a yi fakile ku fana ni xibavhana loko se a fakile huku kwalaho i fanele a teka mati la yo hisa a yi faka huku la hinkwayo hi ndlela yeleyo swa vevuka munhu u ta swi kota ku susa tinsiva ta huku hikuva yi ta va yi twa mati yo hi.

Masi ma pfuna swa ku tala hikuva masi ma kota ku tiyisisa marhambu loko masi ma nga ri kona emuzimbeni wa munhu kumbe eka vana a va swi koti ku tiyelela hi hi lani n'wana un'wana na un'wana swi lava a ndlhula eka xiyenge xo mama masi leswaku marhambu ya yena ma ta tiya ku katsa ni matinyo swi lava wona masi ni ku kula kahle swi lava ma.

A hi ntiyiso naswona homu yi na wona maendlelo ya yona yo dlayiwa ku faneriwe ku teka goda goda leri ri fanele ri tiyile e mudlayi yena i ta tsimba milenge ya tihomu na yona nhloko kambe futhi va ya kota ku yi tsimba na nsinya leswaku yi nga fambafambi mudlayi yena i ta va a khome e xikhwa na ribye kutani a yi a yi tlhava eka nhamu hi xikhwa leswaku yi ta wela ehansi yi va yi file hi mukhuva wolowo.

A hi ntirho wa munhu i ntirho wa un'wana na un'wana loyi a swi lavaka ntsena yena a swi kota eku yevula hikuva matikweni yo tala ku na loyi a swi kotaka ku yevula va vita yena ku ya yevula u kuma swa ku n'wini wa wa swifuwo kumbe n'wini wa nkhuvo a nga swi koti ku ye yevula va fane va lava munhu etikweni ra ka vona leswaku va ta va yevulela e xifuwo xolexo se hi ndlela leyi eku yevula a swi yi hi munhu ntsena loyi a swi kotaka a nga yevula.

Mavoya ya swiharhi wona ma fanele leswaku loko swi dlayiwa va ma susa hikuva timbilu ta vanhu ti hambanile ngopfu vo tala a va nge swi koti ku qhuveka va ha dya loko wo vona swilo swa ku fana na mavoya eka nyama swi hlambisa i timbilu a swi kahle a swi pfumeleleki leswaku swi va kona eka swakudya naswona a swi dyiwi kambe i swilo leswaku swo khipiwa swi nga dyi hi munhu loyi a hanyaka naswona swiharhi a swi fanelanga ku dya mavoya.

Kambe wona mavoya ya tikhemikhali ma pfuneta hikuva misava yi hambanile misava lani ku byariwa kona yin'wani yi lava tona ti-chemicals misava naswona swi lava yi nonile leswaku swimilana swi ta kota ku kula kahle naswona swimilana loko swi kurile ku na switsotswana leswi tshamaka ka swimilani mara switsotswana leswi swi chava wona makhemikhali hikuva loko manyoro ma-chemicals ma va ma fakiwile swi pfuneta ni ku hlayisa swimilana.

Evuyelo ra manyoro ya tikhemikhali bya nkarhi wo leha eka rihanyo ra misava i ku va manyoro lawa ma kota ku tirha for nkarhi wa ku leha loko va ma fakile a hi wona lawa ya swa ku ma ta lava ku tshama ma fakiwa hi nkarhi na nkarhi loko u byala kambe lawaya ma tshama nkarhi wa ku leha ma nonisa misava naswona swimilana hi mikarhi yo leha swinene van'wamapurasi va ku tala va tirhisa wona lawa ya nkarhi wa ku leha hikuva loko wo kota ku swi endla kan'we u va se u hetile a swi lavi u swi phikelela.

Mina tanihi hi murimi ndzi nga hlawula manyoro ya tikhemikhali hikuva wona ma ta va ma kamberiwile swa ku i manyoro ya njhani lawa ya le makaya a ma kamberiwi mo suka ma fambiwa naswona swa ku ma fambisana ni misava yeleyo kumbe njhani a hi swi tivi ho suka hi wa faka mina ni nga ni nga kheta manyoro lawa ya ti-chemicals swa ku misava ya mina yi ta kota ku nona.